Ee, go ema nako e telele mo dikokelong go ka baka botlhoko mo metlheng le mathata a pelo, go ka baka kgatelelo le go tlhoka kgatlhego. O ka fokotsa go tsofala le boitumelo. Go botlhokwa go fokotsa nako ya go ema le go tshegetsa botsogo jwa mmele le maikutlo.

High blood pressure e ka bontsha ka go opiwa ke tlhogo, pono e e sa , diphilo mo sefubeng, go palelwa ke go hema. Gantsi ga e bontshe matshwao, ke ka moo go leng botlhokwa go iphitlha gangwe le gape.

Melemo e mengwe e turi ka lebaka la dipatlisiso le go romelwa kwa ntle. Fa o sena madi, etela tleliniki tsa puso, melemo e mahala. Kopa thuso mo mephatong ya botsogo. Dirisa ditleliniki tsa setšhaba tse di theko tlase.

Dikgwetlho, dipalangwa tse di sa siametseng bogole, mafelo a a senang kgotsa thuso, go se bonwe ka pela. Tharabololo, tokafatso ya mafelo le dipalangwa, thuto mo bathong ka bogole, ditirelo tse di kgethegileng mo dipetleleng.

HIV e ka tsena mo leseeng fa mme a na le HIV, a ka mo tshwaetsa fa a ima, a belega kgotsa mo a anyisa, gape ka madi a a nang le HIV, thibelo mme a ka dirisa molemo wa HIV ka nako.

Ba dirisana mmogo ka go buisana le go tlhatlhona ka mekgwa ya kalafi. Ba ka romelana balwetsi fa go tlhokega, e bile ruri le go ithuta mmogo, go dirisana mo diphuthing tsa setšhaba. Seno se oketsa kutlwano le tlhokomelo e e botoka.

Go fitlhela thuso pele phakela go thusa go thibela bolwetsi, go nonofala le go fetsa go fetisetsa dikgoreletsi. Go tlhoka dipalangwa, ditshenyegelo tsa kalafi, go tlhoka ditirelo le go ema nako e telele.

Thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong e simolola ka go tlhoma melao le di-policy, go rulaganya dijo le batho ba ba amegang, le go reka dijo tse di siameng, go le go ruta barutisi le di-brady, go tsamaisa dijo ka nako, go netefatsa dijo di fepiwa sentle. Mmuso le setšhaba ba tshegetsa thulaganyo.

TB ke bolwetse jo bo bakwang ke , go tshwara marapo a mowa, go alafa ka kalafi e e tswelelang dikgwedi tse tshela go ya go tse nnyane. Go botlhokwa go tsaa kalafi sentle go thibela okabala le go fetisetsa ba bangwe. Fa kalafi e sa tsewe, TB e ka nna kotsi e okobatse.

Fa molekane a sa batle tshireletso e e gabedi, buisanang sentle ka botlhokwa jwa yone. Batla kgakololo ya bongaka fa go tlhokega. Go botlhokwa go dirisa tshireletso e e gabedi go thibela HIV le boimana ka nako e le nngwe, mme e sireletsa botsogo jwa lona ka bobedi.

Fapha la pholoso le ka thusa ka go tlhoma ditlhopha tsa tshoganyetso, le go tsa tshoganyetso, ebile go rulaganya dipalangwana tse di kgethegileng, le go dira lekgotla tsa setšhaba ruri, le go ruta batho ka boikemisetso le .

Fa o na le HIV, o tshwanetse go ja dijo tse di nang le phepo, merogo, maugo le protein-e, go nwa metsi a phepa, go tila bojalwa le ditlhare tse di seng tsa ngaka. Seno se thusa mmele go itshokela mogare le go tshegetsa kalafi.

Kopo ya phenšene ya batsofe e dirwa ka go etela ofisi ya SASSA e e gaufi wa tlisa ID ya gago le dibukwantswe tsa madi, bank statement. Tlatsa foromo ya kopo, leta tshekatsheko ya SASSA, fa o amogetswe phenšene, o tla simolola go tsena kgwedi ka kgwedi.

Ke le moagi wa makeišene yo o kileng a lwala bosigo ke le moimane, ke itumelela gore ditleliniki di bulwe diura le di masomepedi-nne. Melemo ke re bona thuso ka nako nngwe le e nngwe, re sa tlhoke go tsamaya kgakala mo bosigong. Go boloka matshelo a basadi le masea, re ikutlwa re sireletsegile le re tlhokometse.

Ee, ke dumela gore ditlhare tsa setso di na le seabe mo tlhokomelong ya masea. Kwa gae re dirisang mpepho, lengana le sekalaphathe. Mpepho e tshwarwa mo ntlong go leleka mewa e e maswe. Lengana e phuthelwa go fokotsa mala kgotsa boroko mo leseeng. Sekalaphathe e tlhapisiwa lesea ka yone go mo sireletsa mo bolwetseng jwa setso. Ditlhare tse di thusa go tlisa kagiso le go tlhokomela lesea ka tsela ya setso.